Fa dibanka di sekaseka kopo ya karata ya sekoloto di tla leba dilo di le mmalwa, o tlhomamisa gore moikopedi o a tshwanelega. Dilo tse di akaretsa tlhomamiso ya letseno, dithoto, tsheka-tsheko ya maemo, go dirisana mmogo, bopaki jwa go tlhokomela ngwana, jalo le jalo.

Dintlha tsa konokono o di akanya fa o tlhopa karata ya sekoloto, tshwantse o tlhokomele dipego tsa ngwaga le ngwaga. Ka sejatlhapi re di bitsa gore ke di annual fees. Mme o tlhokomele gape dipego tsa morokotso, ka sejatlhapi re di bitsa gore ke di interest rates. Mme o tlhokomele gape melemo le di kgothatso. Gape o tlhokomele gape melawana ya tuelo, le tirelo ya bareki, le mofuta wa karata ya gago e o tlabeng o e nyaka.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

Kitso ka tsa madi le go ithuta ka tsone go ka thusa batho go dira ditshwetso tse di siameng, fa ba batla karata ya sekoloto ka ditsela tse dintsi. Motho o tlo kgona go tlhaloganya ditlhwatlhwa le melao a na pele a adima madi, o tlo kgona go dira ditekanyetso tsa madi, o tlo kgona go tlhopa karata ya sekoloto e mo siametseng, o tlo kgona go tila dikoloto tse di sa tlhokagaleng, o tla kgona go aga histori ya madi e e siameng.

Banka e tsaya dilo tse di jaaka dipego tsa madi, lekgetho, dipego tsa ditiro, dikoloto tse dingwe, le bokao jwa sekoloto fa e dumela kopo ya go bula sekoloto. Morokotso wa sekoloto gantsi o balwa ka go dirisa tsela ya morokotso o o kopaneng, o o balwang go tswa mo dipalong ya madi a o a adimileng le mo morokotso o o setseng o kokoana setse.

Sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi, di ama kopo ya gago ya karata ya sekoloto ka go bontsha bokgoni jwa gago jwa go duela dikoloto. Go tokafatsa tsela eo e o dirang kopo ya karata ya sekoloto ka yone o tshwanetse go duela dikoloto tsa gago ka nako, o fokotse sekoloto sa hao, o boloke dipalo tsa gago tsa go adima madi, di le kwa tlase o lekole histori ya gago ya go adima madi ka metlha le go tlhoma hisetori e ntšha ya go adima madi fa go tlhokega.

Go na le diphoso di le mmalwa tse di tlwaelegileng tse batho ba di dirang fa ba dira kopo ya karata ya sekoloto, mme go botlhokwa go di tila go netefatsa gore kopo ya gago e tsamaya sentle. Sa ntlha ke go se tlhatlhobe dintlha tsa gago tsa madi, go dira dikopo di le dintsi ka nako e le nngwe, go se bala melao le ditlamo ka botlalo, go se neele tshedimosetso e e feleletseng kgotsa e e nepagetseng, go tlhomamisa gore kopo ya ha o e tsamaya sentle, o tshwanetse ke go tlhatlhoba dintlha tsa hao tsa madi, sa bobedi dira kopo ya karata e le nngwe ka nako, bala le go tlhaloganya melao le ditlamo, neela tshedimosetso e e feleletseng le e nepagetseng tsa bofelo, dira kopo ya karata e e tsamaisanang le seemo sa gago sa madi.

Molemo le borai ba overdraft facility ke jaana, tse di molemo re bua ka go nna le madi a potlakileng, le go nna bonolo le ditshenyegelo tse di kwa tlase go feta dikadimo tse dingwe tsa nako e khutshwane. Borai di boa ka ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa morokotso, go ka go tsenya mo molatong le dituelo tsa kotlhao.